Xa ndiseteksini ndiphethe imali engange-two hundred randi edibeneyo, umqhubi weteksi enza isibhengezo sokuba yena akayithathi imali enkulu ekuseni. Mna into endinoyenza ndizohlika kuloo teksi ndiphinde ndirikhweste iUber, ndivele ndicele iUber ize izondilanda ingoba abaqhubi beUber abanayo into yokuthi abanatshintshi kwasekuseni.

Uba ndikule meko yoba ibhasi igcwele, izihlalo azisekho, into endingoyenza kukuthi ndingathatha enye indlela yokufika emsebenzini, mhlambe ndikhwele iteksi okanye ndirikhweste iUber.

Mna xa ndingaba ngunxalenye wombutho wamateksi into endingayenza ukuba kude kube notshintsho emateksini ndingacwangcisa abaqhubi beteksi uba bazishiyele imali, bayifake kwiTaxi Association Fund uba babe nemali abazoyithola kwiTaxi Association Fund eyempenshene.

Mna xa ndingaba ngumqhubi welori ethutha imithwalo enzima ehamba kwilizwe lonke, ukutya endinokukutya xa ndisendleleni yimifino, imimbona, amathanga, ukutya okunempilo okwenzela ukuthi ndingaguli xa ndisendleleni.

Mna uba ndikule meko eyomntu ongaphathanga isipaji sakhe eseteksini into endinomgcwangcisa yona kukuthi makahlike abuyele endlini ayothatha isipaji sakhe ingoba kuzophinde kube yingxaki kuye xa ke sefuna ukubuyela endlini.

Kule meko yoba sibhukisha iUber okanye iBolt nomhlobo wam sive ukuba ezo moto azivunyelwanga ngaphakathi e-mall, sizawuphumela phandle nemithwalo yethu sime apho iBolt okanye iUber ingasithatha khona.

Ibhayisikile kwidolophu endihlala kuyo iyanceda iphinde ingancedi, ingoba iyafaka impilo yomntu emngciphekweni ekwenzekeni kokuba umqhubi wemoto angaboni umqhubi webhayisikile, ambethe ngemoto kube yingozi kanjalo. Okanye umqhubi webhayisikile angafaki izikhanyiso kwibhayisikile yakhe, athi eqhuba ebusuku angabonakali angene engozini. Okanye umntu owebhayisikile xa ke emele abe nemithwalo angakwazi kuyiphatha ingoba akanandawo yokubeka izinto kwibhayisikile yakhe.

Into endinokuyenza xa ndisekule meko ndizovela ndijike ndibuyele endlini ndiyothatha isipaji sam, ndifike endlini ndifowunele umpathi wam ndimcacisele uba ndicela andixolele ndiza kufika emveni kwexesha.

Ndingaziva ndidanile xa ndikule meko yoba ndikhwele ibhasi engafiki kule ndawo endisiya kuyo, kodwa ke ngoba ndizube ndiphakathi ebhasini ayikho into endinokuyenza. Ndizawuhlika apho ibhasi igqibela khona ndithathe enye ezokundisa apho ndiya khona.

Phakathi kwebhasi netekisi ekhuselekileyo yile eneinshorensi ingoba zikhona iibhasi zabanye abantu ezingenayo i-inshorensi, neetekisi zabanye abantu azibinayo i-inshorensi. Ndingeke ndazi le endizoyikhwela ukuba izube inayo i-inshorensi kwenzeka ukuthi mhlambe xa sinofika engozini sikhuselekile.

Ibhasi ayifanelanga iwutshintsha-tshintshe umzile ohamba ngayo ingoba abantu bayilinda endaweni enye ngawo wonke amaxesha and kuyenzeka ukuba abantu xa bengayiboni bacinge ukuba ibashiyile kanti yona itshintshe umzila.

Mna into endiyisabelayo xa ndibona abaqhubi bamatekisi besilwa, mna into endivele ndiyisabele zimpilo zethu ingoba aba bantu abaqhuba amateksi baphatha izikhali ezingasikhuseli thina njengabantu abaphakathi kweteksi.

Into endingazithandiyo ngomsebenzi wokuqhuba uloliwe kukuthi ixesha endilithola nosapho lwam luncinci, ndihleli ndingakhoni ukuba khona xa kwenzeka izinto. Fana nokuthi abantwana bam besiya esikolweni, andikwazi ukubabona ingoba ndisendlelni ndiyaqhuba, kodwa imali ikhona yokuba ndibanike ngawo wonke amaxesha. Kodwa imali ayigqithi ukufikelela apho abantwana bafuna ube khona nothando.